Vanhu va endla mirhi leyi nga riki nawini hi tindlela to hambanahambana xo sungula ku tirhisa xikwama swa plastic ku byala swimilana i xinkwamani leswi leswi nga ni swo ka swi nga ri na mati na mati ku swi tshika etindlwini kumbe emakhasini lama nga na xin'wani ku tirhisa swindyangu swa le makaya ku tirhisa tikamba swibye kumbe swikwama swa swihlangi swin'wani ku byala etindleleni ta madoroba ku tirhisa tindlela ta le madorobeni ku byala swimilana etindleleni emakhasini ya tindlela swin'wani ku tirhisa swi swindyangu swa le handle ku tirhisa swindyangu swa le handle hi ku tirhisa mati na swakudya swa swimilana.

Hi nga tirhisa tindlela to hambanahambana to lemukisa vanhu hi vuxisi bya va bya bya miri na mavun'wa na tindlela ta ku tshungula mavabyi hi ku tirhisa mitlangu ya tihanyi ku tirhisa mitirho ya tihanyi leyi kongomisaka eka ku dyondzisa vanhu hi vuxisi bya miri na ku tshungula mavabyi hi ndlela yo lava yo lava swiendli swa swa swa swa tihanyi ku tumbuluxa tindhawu ta tihanyi leti leti nga katsaka vatirhi va rihanyo lava nga pfunaka ku kambela na ku tshungula mavabyi xin'wani mitlangu ya tihanyi ku tirhisa mitirho ya tihanyi leyi kongomisaka eka ku dyondzisa vanhu hi vuxisi bya miri na ku tshungula mavabyi hi ndlela leyi ya kahle.

Vutshunguri bya ndhavuko byi tirhisa mirhi ya ntumbuluko na tindlela ta khale ta ku tshungula mavabyi hi ku ya hi vutivi bya vantima vatshunguri vutshunguri bya sweswi byi tirhisa swiendlo swa thekinoloji na marhavi lama endliweke vutshunguri bya khale byi kongomisa eka ku hanyisa miri hinkwawo kambe bya sweswi byi languta nchumu wo karhi vantima va tirhisa swiharhi na swilo swo swo swo swo tumbuluxiwa hi xikwembu kambe vutshunguri bya sweswi byi landza swipimiso swa sayense.

Xivangelo xa leswi i ku ehleketa i ku ehleketela ka vanhu leswaku vatshunguri bya ndhavuko a byi na sayense kumbe byi nga ka byi nga pfuni sweswi vanhu va tsundzuka leswaku thekinoloji ya sweswi yi nga pfuna ku tshungula mavabyi hi ku hatlisa kambe a va voni vutivi bya vantima lebyi nga ni byi lebyi nga na nkoka wa yona vutshunguri bya ndhavuko byi nga ha pfuna swinene eka swiranga swo fana na swi swi rhumba swiphiqo swa mirhi kumbe ma mahanyelo kambe swi tekeriwa ehansi hikuva a swi a swi tirhisi swiendlo swa thekinoloji.

Ku pfumaleka ka swihambukelo leswi olovaka swi endla leswaku vanhu lava nga na lava nga na vutsoniwa va va na swiphiqo swo tala eka vutomi bya vona va nga swi koti ku ya emahosipistali kumbe ku fikelela etindhawini ta tihanyi ku endla leswaku mavabyi ya vona ma ma nga tshunguliwa hi nkarhi leswi swi nga endla leswaku va tshama va ri karhi va khomiwa hi swirhangu va nga tirhi kumbe va nga dyondzi hi ku olova swihambukelo swi nga pfuna swinene eka ku pfuna eka ku eku eka ku va pfuna ku fikelela swiendlo swa swa rihanyo swiendlo swa tihanyi na mitirho hi fanele ku tiyisisa leswaku hinkwenu hi kuma swihambukelo leswi fanelaka hikuva vutomi bya vanhu byi byi nga ha ringanisiwa.

Va va van'wamathekisi va nga pfuneta hi ku cinca mhaka leyi hi ku endla ma mathekisi ya vona ma nga pfumaleki ku fikelela hi vanhu va switulu leswi nga katsa ku tumbuluxa ti-ramps ku va ni ndhawu yo veka switulu ku tirhisa thekinoloji yo kombisa mathekisi lama lama nga pfumeleriwa lama nga pfumeleriwaka na ku landza milawu ya mfumo leyi nga leyi nga ta pfuna loko hi loko hi tirhisa hi tirhisana hi ndlela leyi hi nga endla leswaku vanhu hinkwavo hambi lava tirhisaka switulu va nga ha tsandzeki ku fikelela swihambukelo swa tindlela ta le madorobeni xikongomelo i ku endla leswaku hinkwenu hi kuma vuswikoti byo byo fana no na ku ringana.

COVID-19 yi va na na swikoweto swo tala leswi nga khumba vanhu hinkwavo xo sungula ku va ni ku va ni vusiwana bya swiendlo swa tihanyi swibedhlele ma nga ha ma nga ha ringanisa vanhu hinkwavo swin'wani ku ku pfumaleka ka swakudya hikuva vanhu vo tala a va nga ri ku tirheni swin'wani ku chavisa ka mitirho vanhu vo tala va lahlekele hi mitirho xo hetelela ku ve ni swiphiqo swinene swa swa swa mahanyelo vanhu va sungule ku va ku va ni mavabyi yo ya ku tala swinene.

Bokisi ra mpfuno wo sungula eka swikolo i nchumu wa nkoka swinene hikuva swa pfuna xo sungula swi pfuna ku hlundzuxa vana loko va ri na swiphiqo swa ku vaviseka kumbe loko va vavisekile xin'wani ku pfula leswi nga leswi nga humelelangiki hi ku hatlisa xin'wani ku dyondzisa vana leswi nga endliweke loko ku ri na xiphiqo ku tlhela xi sirhelela vutomi bya vana hi bokisi leri swikolo swi swi nga va swi nga vi ni swiendlo swa mpfuno leswi nga pfunaka ku hlundzuka vana ku va tisa eswibedhlele loko va swi lava.

Vanhu vanhu lava va nga na vutsoniwa ematikoxikaya va hlangana na swiphiqo swo fana na leswi ku pfumaleka ka swihambukelo tindhawu ta le makaya ti nga riki na tindlela ta swa swi pfumeleli leti nga na swihambukelo ku famba ka xitulu, ku pfumaleka tindlela ta tihanyi swibedhlele swo tala swi va swi nga ri kona swin'wani ku pfumaleka ka mitirho ku nga ri ku nga ri na ku ku ku nga ri na mitirho leyi nga pfumaleka ku tirhisa vatsoniwa ku pfumala ka ku pfumaleka ka ku ku ku pfumala vusiwana vanhu vo va nga ha tsandzeki ku fikelela swikoxo kumbe swilo swi va swi lavaka kambe swilo leswi swi nga antswisiwa hi ku tumbuluxa tindlela ta le makaya leti nga pfumala leti nga pfumeleleka ku famba ka switulu ku dyondzisa vatirhi va tihanyi hi vutsoniwa ku pfula mitirho leyi nga tirhisiwaka hi vanhu lava nga na vutsoniwa ku tiyisisa vusiwana bya bya bya swikolo na .

Ndlela yo kunguhata ndyangu yi nga pfuniwa hi ndlela ley, i ku tirhisa swakudya swa le makaya, ku byala switlhavi na swidyana emakule ku hunguta ku tirhisa swilo swa le handle swin'wani ku hlayisiwa ka mati ku tumbuluxa swi swi swi dzidzi kumbe ku ku ku hlengeleta mati yo nwela yo yo nwela swimilana ku tirhisa mavabyi ya ya ndhavuko ku tshungula swiharhi hi mirhi ya khale ku hunguta ku ya eswibedhlele xin'wani ku nga tirhisiwa ntwanano wa vanhu ku tirhisana na na na na vakhamani ku hanyisa ndyangu hi ku angarhela mavonelo hi lama ku byala mavele na na na na emakule ku pfuna swakudya ku tirhisa ku tirhisa nkanyi na na mikwakwa ku ku tshungula swifuva ku tumbuluxa xitichi xa mati xa le xa xa xa xa le ndhaku.

Nkoka wa ku endlela vanhu lava nga na vutsoniwa swihambukelo swa vona hileswi va tshama va ri karhi va ti nyiketile ku va ni swihambukelo swi endla leswaku va nga tsandzeki ku famba kumbe ku tirha, ku va va kuma vusiwana ku fikelela swikolo mitirho na swikomi hi ku olova xin'wani va va na vutshamo bya lexi bya bya le xikarhi ku ku ku pfumala swihambukelo swi nga endla leswaku va va ni swirangu swa mahanyelo xin'wani va kuma ndlela yo tirhela na van'wani ku va ni xiave eka mitlawa ya nhluvuko wa tiko.

Ku ku sivela timhangu ta le magondzweni tanihi vachayeri hi fanele ku tirhisa password leyi nga siyeki leyi nga siyekiwi engetela ti ti ti ti tinomboro swiletelo swo swo swo koma na swikombiso xin'wana hi hlaya swiviko swa le swa le online hi ku ehleketela wu xa a wu n'wi xaxameli email kumbe mi linker mi linker ya ya nga ri ki na vuswikoti ku engetela swi swivikelo xin'wana loko o nghena emakhoneni emakhoteni a wu rivaleli vanhu a wu a wu rivaleli vanhu password ya wena a wu n'wi a wu n'wi kombeli vanhu leswi nga ri ki vuswikoti swa ndyangu wa wena.

Tiambulense ti fika ti ti hlwela ku fika etindhawini ta le matikoxikaya hikokwalaho ka swivangelo swo hambanahambana, tindlela ta le matikoxikaya ti nga sikiwi miganga leyi nga siyeke na swi na na na na swi phaluka swa tindlela swi endla leswaku ambulense yi yi tshamisa nkarhi wo leha ku pfumaleka swiendlo swa tihanyi swikolo swa tihanyi swa le matikoxikaya swi tlhela swi nga ri ki na swiendlo leswi fanelaka swo fana na na tiambulense leti nga tirhisiwaka, ku pfumaleka swibyariwa swa ambulense ku nga ri ku nga ri ki na tiambulense to tala leti nga tirhisiwaka etindhawini ta matikoxikaya ku pfumala vatirhi va tihanyi ku tlhela ku ri na vatirhi vo tala va tihanyi lava nga kumeki etindhawini ta le matikoxikaya swin'wana swiphiqo swa thekinoloji ku pfumaleka swiyimo swo hlayisa swiphiqo swa thekinoloji swo fana na ti GPS kumbe swiyimo swo hlayisa swiyimo swa tihanyi.

Va le matikoxikaya swa va tikela leswaku va fikelela ku ku fana na le swibedhlele hikuva thekinoloji ya kona ya le matikoxikaya yi le hansi swinene naswona swa ku fana na na miako ya le matikoxikaya naswona swibedhlele swi le kule hambi ku ri titliliniki ti le kule swinene leswi endla leswaku ri rihanyo ra vanhu ri nga vi eka xiyimo xa kahle hikuva a va kumi a va kumi ku pfuneka loko munhu a ri karhi a vabya i fanele a famba nkarhi wo leha a nga se fika xibedhlele swi fika swi endla leswaku munhu a tsandzeka ku pfuneka hi nkarhi.

Swibedhlela swi nga endla leswi landzelaka xo sungula ku ku ku thwala vatoloki va tindzimi to hambana ku va ni vatoloki va va Xiswati ku va na vatoloki va Xitsonga, Xivhenda, Xixhosa, Xizulu kumbe na Afrikaans na tindzimi tin'wana eka swibedhlele hinkwaswo ngopfungopfu eswikolweni swa rihanyo kumbe leswi hi nge a titliliniki xin'wani va nga tirhisa vutivi bya thekinoloji switirhisiwa swa mfumo ririmi ku tirhisa ti apps kumbe software ya translation eka tikhompyuta ni ti machine leswaku ku hundzuluxeriwa marito ya xihatla exikarhi ka mintirho wa rihanyo ni mukhomi.

Vukorhokeri lebyi simekiweke ekaya byi hakeriwa hi mali ya mfumo hayi hi ndzindzakhombo wa wa murhandziwa wa rihanyo loko byi ya xiphemu xa National Health System eAfrika-Dzonga vukorhokeri lebyi byi seketeriwa hi department of health ku tirhisiwa ka community health workers lava hakeriwaka hi mfumo mali ya mfumo leyi humaka eka public health budget ndzindzakhombo wu nga ha tirhisa mali ya le kaya eka swilo swo fana na swakudya mati kumbe switirhisiwa swo karhi kambe vutshila bya mutirhi wa rihanyo ku nghena eka ku nghena ka yena ni nseketelo wa rihanyo a swi lavi ku hakeriwa hi ndyangu ndzi nga tlhela ndzi ku pfuna hi rungulo.

Xo sungula ku titwa ku ri hava nkoka kumbe u nga fanelanga hi rirhandzu vatswari lava tshikeleleke a va n'wi rhandzanga leswi nga vangaka ku titwa ku titwa u nga rhandziwi xo swin'wana loko u khomeriwa makhombo a nga vona onge vutomi a byi na nkoka xin'wana ku ka u nga tshembi van'wana a nga swi lavi ku pfumela van'wana leswaku va n'wi rhandza hikuva a nga swi vonanga eka vatswari ku va na xivindzi xo tshinela eka vanhu kumbe ku aka vuxaka bya ntiyiso swa tika.

Loko munhu a dyuharile miri wu sungula ku tsana ngopfungopfu loko ku ri ni mavabyi ya malembe swi nga fana na ti high blood pressure diabetes swa ti arthritis muhlayisi u pfuna hi ku va na nkarhi wa miri ku endla leswaku u dya swakudya leswi faneleke ku famba ni munhu emavaleni ya rihanyo ku fana na titliliniki na swibedhlele xin'wani muhlayisi wa tshembeka u pfunaka ku langutela mali ya pension kumbe grant ku endla leswaku mali yi tirhisiwa hi ndlela leyinene ku sivela ku xengwa hi timhaka ta vukanganyisi xin'wani muhlayisi u va munhu wa ku vulavurisana na yena lowu va pfuxaka ntsako ku va ni xichava lowu fambisanaka exidyelweni etliliniki kumbe etindhawini ta vukhongeri.

Xo sungula ku tlakusiwa ka mfumo wa timali kumbe ya grant nsirhelelo wa nkoka vanhu lava va nga na vutsoniwa va fanele ku kuma grant yo hlawuleka ku tlula leya nhwana wa xihlawuhlawu kumbe leyi vitaniwaka child support grant ku ku vekiwa grant ya ya vana lava va pfumalaka makaya swin'wana leswi leswi pfunetaka ku ku kumiwa ka swakudya swiambalo dyondzo na rihanyo xin'wani ku pfuniwa ndhawu yo tshama ku tiyisisa leswaku vana lava nga na vutsoniwa va tshama etindhawini to sirhelela yo leyi tengeke ni leyi kotaka ku dyondza kahle eka yona.

Tshika ku tirhisa nomboro ya xihatla hi ndlela yo hambana ni leswi endliweke swona nomboro leyi i ntshembeko wa vutomi yi kona ku ponisa ku pfuna ni ku tirhisa nkarhi wa maphorisa vaongori kumbe switimelamindzilo hi vutihlamuleri loko u vulavula u swinene kambe loko u endla xileriso xo hambana ni ntiyiso u ka u pfala ndlela ya ku ponisa van'wana hlonipha hlonipha nomboro ya xihatla humelela ntsena loko ku ri ni xiphiqo xa xiviri xikwembu xi pfuna lava va va pfumelekaka hi ntiyiso.

Ku na mpimo wo karhi wo fana na one point five ku ya eka two wa timitara exikarhi ka munhu ni munhu un'wana mpimo lowu wu wu wu vitaneriwa tanihi social distancing kumbe physical distancing naswona a wu ri xiphemu xa swipimelo swo lwisana na ku hangalaka ka COVID-19 xana mpfhuka lowu wu hungutiwile ku hangalaka ka xitsongwatsongwana ina wu pfunile swinene COVID-19 ku ri xitsongwatsongwana xa moya xi hangalaka hi hinkwako kumbe ku vulavula laha swidlodlo leswintsongo swo huma enon'wini kumbe loko vanhu va va va va va tshinelelana ngopfu swidlodlo leswi kotaka ku ya eka munhu un'wana ngopfungopfu loko a nga ambalanga mask.

Vu vuvabyi hi ntshikelelo i mavabyi ya miehleketo lebyi khumbaka ndlela leyi munhu a nyakanyaka kumbe a ti twaka ni ku hanyisana ni vutomi bya siku na siku a hi ku karhateka ka nkarhi wo komisa ntsena i ku helela ka matimba hi ntsako ku tikarhatela vutomi ni ku ka u nga ha swi koti ku va ni ku rhula embilwini hi nkarhi wo leha ku titwa u karhele ngopfu ni ku pfumala ka ntsako ku pfumala ka ntshembo ku titwa onge vutomi a byi na nkoka ku vilela ngopfu kumbe ku titwa u nga ri na mhaka ku hlwela ku etlela kumbe ku kumbe ku etlela ngopfu.

Loko no xaviseriwa mirhi leyi kumekaka yi hundzeriwe hi nkarhi kumbe yi tsariwe vuxokoxoko bya vuxisi xo sungula ndzi nga ya ndzi ya vika emaphoriseni swin'wana leswi ni nga swi endlaka ndzi nga lemukisa van'wani leswaku va nga yi tirhisi kumbe va nga ha yi xavi hikuva yi va yi hundzeriwile hi nkarhi yi ta endla leswaku swirho leswi nga ta swi byala swi fa swi nga kuli.

Endzhaku ka ku hlamba mavoko endzhaku ka ku susa magilavhu ndzi nga vula leswaku swa swa fanela leswaku munhu a hlamba mavoko hikuva ina hi swona leswaku u va u nga tirhisanga mavoko ya wena u va u tirhisile magilavhu kambe loko u ri karhi u ambale magilavhu mavoko ma juluka naswona loko ma juluka emavokweni ko va ku ri na switsongwatsongwana kumbe magilavhu ma va ma nga basangi kahle ngopfu endzeni.

Swikholwakholwana ni switori swo hambanahambana swi tele swinene, mayelana ni mirhi ya ku hunguta ku vilela, leswi a swi vitanaku anti-anxiety medication. Naswona swin'wana swa swona a hi ntiyiso kumbe swi nga ri ki na vumbhoni bya sayense. Leswi landzelaka hi leswi u nga va u swi twe ka swi swi nga tika eka lava va lavaka ku tirhisa mirhi hi ku tshembeka. Xo sungula swikholwakholwana ni switori leswi tolovelekeke, xo sungula mirhi leyi yi endla u hlanya. Leswi a hi ntiyiso, mirhi yi nga ku hunguta ku vilela, yi pfuna ku limit-a ya mintlhaveko ya ku tala, yi endla leswaku munhu a kota ku teka mafambiselo hi kurhula, a yi endli munhu a hlanya kumbe kambe yi fanele ku tirhisiwa hi ku lulamisiwa ka dokodela.

Hi ku endla leswaku vadyuhari emutini wa wena va hlayisekile naswona va khomiwa kahle, u nga endla leswi landzelaka. Xo sungula u tirhisa milawu ya vatshunguri ni vuhlayiseki. Laya vadyuhari leswaku va tirhisa swihlovo, va hlamba minkarhi hinkwayo, ni matlhelo, a hlayisa ndhawu ya ku tshamiseka ni ku tshama eka yona leyi nga ni moya wo fuma. Va tihlanganisa ku hlamba matlhelo hi nkarhi hinkwawo, ni xiyimo lexi tlakukaka. Swin'wana i ku va nyika swakudya leswi rihanyo leswi nga na rihanyo ni mati yo tala, u hlawula swakudya leswi nga tirhisiwangiki swinene emutini leswaku vadyuhari va kula kahle.

Tikhemisi ti nga antswisa mphakelo wa mirhi ya kahle hi tindlela to tala, swo fana na ku tirhisa ti-saver leti nga ha kombiki mhaka. Tikhemisi ti nga tirhisa ti saver ta ta le henhla ta sayense yo yo antswa ku kongoma mirhi leyintshwa ya swibyari. Leswi swi pfuna ku kucetela swiyimo swa miri naswona swi antswisa mphakelo wa mirhi leyi nga nyawuriki. Swin'wani ku tirhisana na swi khemikhali swo antswa, ku cinca swo karhi emirini, ku tirhisa a swikhemikhali leswi nga vangelaka ku tumbuluxa mirhi leyi nga heriki, ku endla leswaku miri yi tlhariha naswona yi tlhela yi va leyinene.

Ina ku ku pfumaleka ka switoko swa mirhi swi nga khumba swinene rihanyo ra ra vavabyi, mirhi i ya nkoka ku vona switoko swa yona yi humelela leswaku miri wu tirha kahle naswona wu wu tiyisisa kurhula ka swiyimo swa miri. Loko ku pfumaleka ka switoko swa mirhi, swi nga swi nga vanga swiphiqo swo hambanahambana swo fana na ku va na ku helela ka mati ya miri. Mirhi yi pfuna ku u lawula ku hela ka mati, ku tumbuluxa switokisiwa wa swa mati naswona yi pfuna ku sirhelela miri eka ku pfuka. Loko mirhi yi helela miri wu kota ku ku ku hela mati ku tlula ku hetiseka, ku vanga ku chava ka dehydration, ku pfuka ka wa miri, ku ku ku rhwala ka mbilu ni swiphiqo swin'wana.

Ndzi khensa ku pfuna ku tsundzuxa vanhu lava lwisanaka ni ku tirhisa swidzidziharisi ndlela yo biha. Leswi swi kombisa ku xixima ka rihanyo ra vona ni ku pfuna ku humelela vutomi lebyi nga na rihanyo. Ku tirhisa ririmi leri nga xixima, ririmi leri tirhisaka ku khumba mianakanyo ya vanhu lava lwisanaka ni HIV, ku tirhisa ririmi leri nga xixima swi pfuna ku endla leswaku vanhu va titwa va xiximiwile. Swin'wani vanhu lava lwisanaka ni HIV va nga swiphiqo swa mianakanyo ku fana na ku chava, ku vava ka mbilu, ni ku xixima ka mianakanyo. Ku va pfuna ku humelela swi nga endla leswaku va humelela vutomi lebyi nga ni rihanyo.

Wa tintangha ku katsa ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha, swi hoxa xandla swinene eka ku nghenisa rihanyo ra vavabyi lava nga na HIV. Ku tirhisa swidzidziharisi swi nga vanga ku vava ka mianakanyo, ku fana na ku chava, ku vava ka mbilu, ni ku xixima ka mianakanyo. Swi tlhela swi swi swiphiqo swa rihanyo ku fana na ku vava ka miri, ku vava ka swihlahla, ni ku xixima ka swihlahla. Leswi endla leswaku vavabyi va nga ha swi koti ku tirhisana ni swilaveko swa rihanyo ku katsa na ku tirhisa swidzidziharisi. Ku tirhisa swidzidziharisi swi tlhela swi hoxa xandla eka ku nghenisa rihanyo ra mavabyi lama nga ni HIV. Swi endla leswaku vavabyi va nga ha swi koti ku tirhisana ni swilaveko swa rihanyo, ku katsa na ku tirhisa swidzidziharisi.

Nhlayiso wa rihanyo ra le makaya wu wu va wu va wu va wa nkoka eka rihanyo ra leswaku hi ku va wu tiyisa rihanyo ra munhu ni le ka le ndzeni ka swiendlo. Loko rihanyo ra le mhaka ya ri antswa ku hunguta ku simekiwa ka tinxaka ta miri ni mavabyi, leswi nga pfunaka ku sirhelela ku sunguriwa ka mavabyi ni ku sirhelela rixaka hinkwaro. Leswi swi endla leswaku vanhu va tshama va hlayisekile, ni ku hanya kahle, ku ku ku veka xikarhi, ku lawula ni ku simekiwa ka rihanyo ra rixaka hinkwaro.

Swihinga leswi sivelaka vanhu ku lava mpfuno eka timhaka ta rihanyo ra miehleketo swi nga katsa ku khomiwa hi ku hlaseriwa ka miehleketo, ku ku titwa u tshama u hlundzukile, u twa ku vava swinene, kumbe u ku hatlisa ku titwa ku khomiwa, ku tshama u khomiwa hi ku tsakiseka loku vangelaka ku khomiwa hi ntshembo lowukulu kumbe ku tlhariha. Ku va ni ku tshika ku endla swilo leswi u swi rhandzaka kumbe ku lahlekeriwa hi ntokoto, ku titwa u tsandzeka ku endla swilo swa vumunhu kumbe swa vutomi bya siku na siku, ku chava ka swilo leswi nga a endleriwaka ku chava kumbe ku hiseka ngopfu, ku titwa ku hlawula swilo ni ku endla swipimelo swa nkoka.